Ngicabanga ukuthi kuzoba yinto enhle le yokuthi iy'kole zifake imidlalo yesintu ey'nhlelweni zazo ngoba kuzokwenza ukuthi iy'ngane lezi ezizalwa manje zikwazi ukwazi indabuko yaleli midlalo lena, zikwazi na ukufunda ukuthi le midlalo yaphamuka kanjani, okhokhomkhulu babo babedlala kanjani imidlalo. Zikwazi na futhi ukuthi zikwazi ukuyidlala le midlalo ziyazi zikwazi ukuyithokosela ziyijabulele, njengama izizukulwane lezi ezayiyazi ngaphambi kwazo, zizokwazi futhi ukuthi iy'ngane zikwazi ukuy'vocavoca, zenze nje into eziyithandayo.

Ama-game aku-inthanethi ey'koleni abalungiselela ngendlela enkulu abafundi imisebenzi yesikhathi esizayo kwezobuchwepheshe nasembonini yedijithali ngoba la ma-game-i enza ukuthi imiqondo yey'ngane ivuleke, bekwazi ukuthi be-understand-e ukuthi inkundla zokuxhumana lezi zobuchwepheshe ukuthi zisebenza kanjani, ukuze ma kuvela imithuba yomsebenzi embonini yedijithali, laba bantu sebeyakwazi vele ukuthi bekwazi ukusebenza ngoba sebe-familiarised netheknoloji le esetshenziswayo kuma-digital industries, ngakho-ke i-online gaming iyakwazi ukusiza ngempela iy'ngane.

Ngingasho ukuthi ama-game aku inthanethi ey'koleni angabalungiselela ngendlela enkulu abafundi ngemisebenzi yesikhathi esizayo yobuchwepheshe nangey'mboni yedijithali ngoba abanika ithuba lokuthi bekwazi ukuthi bejwayele ukusebenzisa lobuchwepheshe lobu , kungaba ama-cellphone, kungaba ama-laptop, kungaba amakhompuyutha, ukuze uma ngelinye ilanga sebesebenza, bekwazi lezinto ukuthi abayiqali ngaleso sikhathi kodwa sebeyazazi, sebey'jwayele. Kwenza ukuthi umsebenzi ubelula, wenzeke ngezinga eliphuthumayo, kugcine loko sekudala ukuthi kusebenzeke kakhulu, inkampani ihlomule inzuzo enkulu nabo bekwazi ukuthi behole imiholo enkulu. Ngakho ngingasho ukuthi nje kunalento esiyibiza ngokuthi i- action, ukuthi abafundi ukwazi kwabo ukudlala le zinto lezi, ama-game aku inthanethi ubalungiselele kahle imisebenzi ezayo yobuchwepheshe ney'mboni.

Lo mcimbi lona ungagqugquzela ngendlela enhle uMnyango WezokuVakasha ngoba ungaqonda ukuthi uma kwanda kwey'vakashi zabantu, zabalandeli bezemidlalo lezo lekhilikithi nebhola lombhoxo, kungaqonda ukuthi isimo somnotho sethu singathuthukana ngoba labo bantu bazodinga indawo yokulala, okuqonda ukuthi sizoba-provider thina ngendawo yokulala, izinto zokuhamba ey'fana noma-Uber nani nani, izindlu zokudlela, oma-restaurant nani nani. Ngakho-ke singasho ukuthi nje isimo ezokuvakasha zethu zingaqina kakhulu ngoba futhi singaba-provide-a nangezinto ezibizwa ngokuthi ama-tourist attraction ukuze bekwazi ukuhamba beyovakasha, bebuke zonke izinto izwe lethu ezinhle ey'fanele ukuthi zegugu esinazo esibizwa ngokuthi ama-heritage site, ngakho-ke nje kungagqugquzela kakhulu ezokuvakasha kuleli.

Uma ngifuna ukwenza imali yokuy'libazisa, imali engingafanele ukuthi ngiyitshale ekuqaleni kungaba kungafanele ngiqale kancane, njengokuthengisa ey'makethe zendawo ngoba lokho kungangezela imali kodwa kunganyenza ngesikhathi eside kunokuthi utshalo imali oludinga utshalo mali olukhulu. Into engingayenza mhlawumbe ukuze ngenze imali ukudayisa ngingadayisa ama-appliance, noma yini abantu abayidinga, ama-gadgets, mhlawumbe oma-laptop, omakhompuyutha, noma yini ukuze ngenze imali. Ngakho lokho kungadinga ukuthi utshalo mali olukhulu ukuze ngikwazi ukuthenga lawo ma-appliance, ngikwazi.

Uma bengingakwazi ukuvuselela umdlalo owodwa kusuka ebuntwaneni bami, kube umcimbi, into engingayenza leyo, nginga-host-a loku okubizwa ngokuthi i-cultural night. Mhlawumbe abantu abaqhamuka kwama-culture ahlukene, kube usuku nje lapho bonke abantu bezodansa, besine bezigqaje ngobubona kuzo zonke iy'nhlaka ey'khona la ezweni. Ngakho ngingenza lokho ukuthi kube umcimbi nje omkhulu ongenzeka mhlawumbe ngosuku olulodwa noma kungaba i-weekend kodwa nje kube yinto yokuthi kuhlangane iy'nhlaka ey'nkulu kudlalwe imidlalo, kube mnandi nje.

Uma ngikhuluma iqiniso, awukho umdlalo engicabanga ukuthi uphromothwa ey'nkundleni zokuxhumana engingenayo intshisekelo kuwo, ngoma yonke imidlalo engibona ipromothwa ey'nkundleni zokuxhumano i-reasonable.

Uma ngikhumbula ngidlala imidlalo eyesintu ngisayingane, ngangizwa imizwa eminingi, owokuqala umuzwa umuzwa wokujabula ngoba ey'khathini ey'ningi kwakuisikhathi sami sokuqala ukuthi ngidlale le midlalo. Imidlalo efana nokuthi siqhathwe njengabafana ngey'nduku, ukusina, ukushaya o-gumboots dance, imidlalo nje engangingayazi impela kodwa imidlalo engagcina futhi ngiyithokosela kakhulu. Emunye umuzwa, ngangizwa futhi ngiy'qhenya ngamasiko ethu njengamaZulu ngoba ngangibona ukuthi nathi sinawo imidlalo eyethu nje, engancikile kumidlalo yabantu laba abamhlophe. Okunye futhi, ngangizizwa futhi ngishaqekile, ngithukile ngoba ngangingazi ukuthi kanti nathi sinayo indlela yokuthi siyithokozise, siyijabulise njengabantu abamnyama ngemidlalo yethu.